Makhelwane kunjani? Ngiyathemba nje uphilile. Ngize ngodaba la makhelwane, ngibona nazi iy'mbuzi zakho zingena engadini yami, ziyodla imfino yami. Ngisacela makhelwane ukuthi uqikelele ngaso sonke isikhathi ukuthi imfuyo yakho inomelusi ozoyigada ngaso sonke isikhathi, ngoba nje uyabona nje ngoba ingenile nje engadini, ngizwa ubuhlungu ngoba phela nami ngichithe isikhathi nginisela, ngihlawulela imfino yami ukuze nami ngikwazi ukuyidla. Ngisacela nje ukuthi le senzakalo singaphinde senzeke nangelinye ilanga ukuze mina nawe sizokwazi ukuthi sizwane.

Ngibona kubalulekile ukuthi umhlaba ubuyiselwe kulabo bantu abawuthenga kubo ngokusemthethweni. Lokho kuzosiza ekutheni kugweme izinkinga, umsindo, nokungaboni ngasolinye kwabantu. Nombango womhlaba nawo uzogwemeka uma bewubuyisela kubanikazi bawo abasemthethweni. Kunjalo futhi, bangasizakala labo bantu ngoba nabo lowo mhlaba babewuthengele ukuthi bakwazi ukuvula mhlampe izinto ey'njengamabhizinisi. Izinto nje zamashinini okufana nezinto ey'njengokulima. Yizinto zokuvula iy'ndawo zokusebenzela abantu, iy'nto ey'njengey'nkontileka, nokunye nokunye.

Ngizwa ngikhathazekile kakhulu, ukuthi ngabe lezi bulali zinambuzane zinani, ngani ngoba nakhu bayasho ukuthi angigqoke i-PPE ukuze ngizokwazi ukuvikeleka. Okusho ukuthi kunokwenzeka ukuthi kukhona into ewushevu kulo muthi wokubulala iy'nambuzane. Ngaleyo ndlela ngizizwa ngikhathazeke kakhulu ukuthi kubalulekile ukuthi ngihlezi ngiy'landela le mgomo, ngihlezi ngiphephile, ukuze ngizosebenza kahle nomphathi naye akwazi ukuthi ajabule.

Ezinye zezinkampani ziyaye zisebenzise le zinto ekubizwa ngokuthiwa izinkontileka phecelezi contracts. Bayaye benqashe abantu abaningi ukuze bezokwazi ukulekelelana, bakwazi ukuvuna nokuvuna nakho kusheshe kuphele. Ngani ngoba, uma ngabe abasebenzi bebaningi belekelelana ukuvuna, ngaleyo ndlela kugwema ukuthi abasebenzi bengagqilazeki kakhulu ngoba besuke bevuna ngezandla. Kuyaye kusize lapho-ke, balekelelane ukuze umsebenzi usheshe uphele, usheshe nesitoko sihambe, bayaye benze njalo-ke baqashe abasebenzi babebaningi for leso sikhashana.

Izinto ey'sekelwe ephepheni ngokwazi kwami kuyaye kube ngcono uma ngabe uyithengile into, uma ufika naye ekhaya, bese uyithulula uyifake esitsheni esinesivalo uma kumele ivaleleke ingatholi moya. Uyifake kuleso sitsha uvale, ebese uyibeka-ke endaweni ephephile. Okanye uma ngabe lezo zinto lezo zingadalelwanga ukubekwa entweni evalwayo, ungazithululela nje ephepheni lakho kahle ebese uy'beka endaweni ephephile futhi endaweni engahlabi ilanga, ukuze zihlezi zikulungele ukusebenza noma inini.

Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi, kubalulekile ukuthi abaqashi bezimboni bahlinzekele abasebenzi ngey'nsiza kusebenza ezanele. Kanjani na? Njengakho nje ukubathengela ama-gloves asezandleni ukuze bezokwazi ukuthi basebenze ngokushesha izandla zibe y'vikelekile. Okunye futhi okungasiza, uma bengazama ukuqasha abanye abasebenzi bethi xaxa, njengokuthi nje abanye abasebenzi bayaziwa bavuna kuphela, laba abanye abasebenzi bayalayisha phakathi emasakeni noma kuphi la ekulayishwa khona. Ngaleyo ndlela ukuvuna kuzoshesha.

Okubalulekile okumele akwenze ukuqikelela ngaso sonke isikhathi ukuthi iy'nkomo zakhe zidla ngendlela kanti futhi ziyayithola izinto ezinomsoco nezinempilo. Okungabalelwa khona ukuthi ngabe ziyagonywa yini izinkomo zakhe. Ziyayithola yini le zinto ezibizwa ngokuthe phecelezi, ama-vitamins nama-supplements. Ngaleyo ndlela iy'nkomo zakhe zizokwazi ukuthi y'melelane naso sonke isimo zikwazi ukukhiqiza kahle, ubisi.

Amasu kamakhelwane wami awasebenzisayo ukuqikelela impilo yenhlabathi yakhe. Ngaso sonke isikhathi uyay'shintshanisa iy'tshalo ay'tshalayo. Aphinde futhi aqikelele ukuthi unisela ngendlela efanele. Aphinde futhi aqikelele ukuthi uhlobo lwey'khuthazi ney'khulisi zey'tshalo zakhe ziyahambisana nenhlabathi atshale kuyo.

Okubaluleke kakhulu uma kudidiyelwa izinto zokubulala kwezinambuzane, okubalulekile okusemqoka iy'thako ey'suke y'fakiwe lapho zingabi ingozi ebantwini. Zingabi futhi ushevu. Nokunye okubaluleke kakhulu iphunga lalezo thako zakhona. Ngabe iphunga elizokwazi ukuthi abantu bamelelane nalo lingabagulisi lingabakhandeli futhi izifo.

Ngizizwa ngidumele futhi ngikhathazekile. Ngani ngoba lokhu kuyakhombisa ngokusobala ukuthi ubumbano nozwelo akukakabi into esinayo kwele dolobha lethu. Ngani ngoba asikwazi ukuthi kungalahleka ukudla ekubeni kunabantu abalambile. Bangenza ngokusemandleni abo ukuthi bazame ukuthi okungenani bamane baphisane ngakho kube khona indawo la okuzoyolandwa khona abantu abakudingayo nabakuswele.

Iphutha umlimi alenzile ukuthi amazambane wakhe angawagcini ngokufanayo ngendlela eyodwa. Ngaleyo ndlela kuyagwema ukuthi asheshe abone ukuthi ayamosakala. Uma ezowagcina ngokuhlukahlukana, lokho kwenza ukuthi angasheshe abone ukuthi hho amanye ayonakala.

Okokuqala nje engingakwenza, ukuhlola kahle inhlabathi yami ukuthi ngabe ikulungele yini ukutshala. Ikulungele nje ukutshala ngabe yiziphi iy'tshalo ezizovuma kulo mhlabathi wami. Ebese ngiqikelela-ke ukuthi sengitshalile-ke, yiziphi iy'khuthazi zey'tshalo engingay'sebenzisa ezizohambisana nomhlabathi wami. Ngiphinde futhi ngiqukelele nangendlela enginiselela ngayo iy'tshalo zami, ngoba nakho kubalulekile ukunisela ngendlela elungile.